Ke bona hore ha ba tshware batho hantle ka hore ha ntse re le moyeng, ha ba re phe dino kapa dijonyana tse itseng, kapa hona hore ha ntse re le moyeng, ba nne ba re shebe hore ntse re le hantle kapa jwang.

Merwalo ya hao o tla e fumana hantle ha o ka botsisa hantle ma-security-ng wa kopa thuso ho bona. Ke bona ba ba tla ho fa thuso e tlokotsi hantle le hore o tlo fumana di dintho tsa hao kapa merwalo ya hao jwang.

Wa ka nkgono wa ka o rekile tekete ka theko e tlase ya botsofe, empa o patetse tjhelete e felletseng. Ha ke kgone ho utlwisisa hore hobaneng nkgono a patala tjhelete e felletseng e le hore tekete ya hae ya theko e tlase ya batsofe.

Hangata batho ba ditekesi ba kgona hore ba tsohe hoseng. Mme ba ise batho mesebetsing hoseng ka masa. Hape ba kgona hore ba utlwisise ha motho ha re ha ke na yona tjhelete e felletseng nka rata hore ke ho neletse bokana. Le ha e le ba bangata. Le ha e se ba bangata ba kgona ho utlwisisa, empa melemo ya bona e ya bonahala.

Ee, ke ithutile hantle ha o park-a o lokela ho sheba mo pakang teng hore ke mo o ka park-ang koloi na. Mme ha o park-a o lokela le ho sheba hore ha ho na dikoloi tse kareng di kamora koloi ya hao. Tseo o ka tseo o ka di tse ka o sokodisang kapa tsa ho kapa tsa ho phazamisa ho park-eng ha koloi.

Bakganni ba E-hailing ba ka tshireletswa ka hore le bona ba be le nthonyana e ba ka e sebedisang ka koloing. Ha ba kopana le bapalami bao ba iketsang bao ba iketsang bapalami e le ditsotsi. Nthwena ya E-hailing nna a ye ntshepise haholo ha ke tshepisise haholo hobane ha ke tshepe di-E-hailing le di-Uber. Nka mpa ka sebedisa tekesi hobane re bangata ka koloing. Ka taxi-ng ha ho na ntho e tlo etsahala re le bangata ke tshepo ya ka.

Hangata dintho tsa bo raditekesi di kenyetsa di kenyelletsa ho supana ka dithunya, le hore ka le leng o tla fumana ba tjhaisana ka dikoloi tseo tsa bona. Mme batho ba tshaba hore ba tla tswa dikotsi, ba ba iphumane ba lemetse.

Ke ile ka thuswa ke motho oo ke mo tsebang. Ho ne ho le hantle mme ho tshosa hobane ke ne ke qala ho kganna koloi. Seo nka se eletsang, ba bang ke hore ha o batla ho ya sekolong sa ho ithuta ho kganna koloi. Qala hae pele ka motho oo o mo tsebang hore ha o fihla, o tsebe hore eng ke eng. Eng, ha se eng, o hatella o hata kae ha o hate kae.

Tekesi hangata ke e sebedisa ha ke ya toropong. Ha ke ya le Bethlehem-e kapa ha ke ya kae kapa kae ke sebedisa tekesi. Ke yona feela eo ke ratang ho fihlella moo, ke yang teng ka yona.

Batho ha e le hore bo raditekesi kapa bakganni ba entse strike. Batho ba tshwanela hore ba se ka kena strike. Hobane strike ha se sa bona ke sa ba ke sa bakganni. Mme ka le leng ha e le hore ba kena strike seo ba sa tsebeng ba ka tswa dikotsi. Mme ba qetella ba lemetse ba le dipetlele ka baka la hore ba kena di-strike le batho ba ditekesi. Ha e le strike e leng Mantaha, batho ba batla ho palama di-taxi ha ba shebe ditransporoto tse ding tseo ba ka di palamang ntle le tseo tse e leng strike-eng.

Ke tlo ba jwetsa hantle hore motho eo ba mo hirileng wa taxi o na le hore a ska re lata empa o ya patalwa. Mme bona bang ba ka ba kgone hore ba bue le motho eo wa tekesi. Ba kgone ho utlwa hore bothatha bo hokae. Mme bothata bo kgone hore bo be hantle bo thusahale. Re thusahaleng kaofela, mme re kgone hore tekesi ke kgone ho utlwa hore e tlo kgona ho re lata nako e telele le e nyane kapa jwang.